O ka nna motshameko o itumedisang thata le tsela e e siameng ya go itlosa bodutu. Bogolo jang fa o le mo lefelong mo senang dilo tse dintsi tsa go ikentsha bodutu.

Ka gore motshameko ya megaleng jaaka FIFA Mobile e fa batho e ntsha batho bodutu jo bo kgatlhegang. Mme ba ka tshameka ba le nosi mo ntlong, ba sa tlhoke go tswa kgotsa go kopana le ba bangwe. Seno se dira gore metshameko ya ka namana jaaka kgwele, diketo le kgaisano ya setso e fokotsege ka tiriso.

EI Sports FC Mobile e tshwana le FIFA Mobile and Free Fire Max and then Pac mobile new era update.

Didiriswa tsa se eleketeroniki di dirile gore metshameko e e tumileng e tshamekiwe ka tsela e ntšha. E ikemetseng, e kgatlhang e bulegileng mo lefatsheng lotlhe. Le fa go ntse jalo go botlhokwa gore go nne le tekatekano fa re tshameka, gore re sa re se ke ra latlhegelwa ke tirisanommogo le ke tirisano mmogo mo magareng ga one.

Se ke se ratang ka metshameko ya mogala o matlhajana ke gore, ke kgaisano e tseneletseng le gore bokgoni jwa go tshameka le batho ba ba kwa kgakala.

Go tlhokagala megala e matlhajana kgotsa khomputara, inthanete e e tsitsitseng kgotsa software ya motshameko le boitshwaro le boikarabelo.

Ka latlhegelwa ke nako e botlhokwa o tla kgaogane le ba bangwe go tlwaela go tshameka ka maikutlo di tse dintsi.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data. Ka gonne e ikaegile ka kgolagano ya inthanete dira dilo tse dingwe. Go tshwana ka go buisana le server ya metshameko go tshameka le batho ba bangwe ka online.

Mabaka a batho ba tshamekang bosigo a mantsi go tshwana ka go nna le kagiso le boikhutso le go se nne le ditshwanelo tse dintsi tsa lelapa.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka ditsela tse dintsi. Go tshwana ka gore e ntsha bodutu, ya rutisa le tirisano mmogo le batho ba bangwe.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka ntsha bodutu. Mme bo na le ditlamorago tse dikotsi le gone. Go tshwana ka gore go tlwaela go tshameka, go kopana le batho ba ba kotsi, go senyega ga maikutlo.

Kwa magaeng go ka nna thata go fitlhelela Wi-Fi e e ntsi kgotsa data e e lekaneng go tshameka metshameko e e jang data. Batho ba bangwe ba dirisa megala e e kwa tlase ga bokgoni, e e sa kgoneng go tshameka metshameko e e nang le ditshwantsho tse di kwa godimo, kgotsa lebelo le le kwa godimo. Metshameko e tla o tla e kgonang go e tshameka ke di dintsi, go tshwana ka Candy Crush le Ludo.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa motshameko wa mo inthaneteng, ke ka bopa motshameko o o rutang bokgoni jwa botshelo dikgwebo. Selo se nka se ke se tlhokang go fetoga, go fetoga ka metshameko mo inthaneteng go ka nna metshameko e mentsi e ja data. Metshameko e mentsi e ja data e ntsi. Go tlhokega diphetogo tse di dirang gore batho ba kwa magaeng ba kgone go tshameka.